Ndingakwazi into yoba ndihambe ndiyothetha notishala wesikolo okanye ndithethe nenqununu yesikolo. Ndizame ukuyixelela ngale meko isehlelayo kwilayibrari yesikolo, endaweni yoba bekufanele into yoba kuyofundwa khona kuphele kusenzeka ingxolo esiphazamisayo singakwazi ukufunda. Ndingayixela kwabaphezulu le nto, yenzele into yoba ipheliswe kulungiselelwe into yoba wonke umfundi ongenayo phayana agadwe into yoba uyokufunda na akayanga kudlala ezi vidiyo zabo nale midlalo bayidlalayo yeekhompyutha. Fanele kuqinisekiswe, kubekho abantu abazojonga into yoba wonke umntu ophayana ngumntu owenza umsebenzi wesikolo hayi enye into.

Ayikho into endingayenza kule meko ngaphandle kokuzama into yoba mandizame ukuyisebenzisa ngalo mhla ingekaphelelwa ngayo. Ngoba xa seyiphelelwe akho nto ndizoyenza ngoba ndim obevumelene into yoba ndikhethe le ephela xa kuphela le veki. Eyoba ndiyisebenzise okanye ndingayisebenzisi ayingeni ndawo yona idatha, ibixhomekeke kum. Ndingaziva nje kabuhlungu, kodwa akho nto ndingayenza.

Ndingazama into yoba mandithethe nomnye umntu onolwazi olungaphezulu kum ngezi zinto zeintanethi. Okanye ndingazama ukuyicika ifowuni yam ndiphinde ndiyilayite ngelinye ixesha, ndizame ukujonga into yoba yintoni na engaba yenza into yoba ndingakwazi into yoba ivele le Wi-Fi apha efowunini yam. Ndingazama nolwazi kwabanye abantu abazingcaphephe kulwazi lwezi lwezoqhagamshelwano neWi-Fi.

Hayi kaloku tata, suba nestresi. Xa ingakwazi ukungena i-DVD ifile ikhona indlela esinokwenza ngayo. Kule mihla yangoku uyakwazi ukungena kwezinye izitishi apha ethivini uyifumane le filimu ufuna ukuyibukela. Ungaxhalabi ngokuba i-DVD yakho ifile, siza kuyibukela yona le filimu ufuna ukuyibukela. Ii-DVD ziinto zakudala, ngoku sesingena apha kwizitishi sikhangele sifumane esi sitishi sisifunayo, sibukele loo nto sifuna ukuyibukela ngelo xesha ofuna ngalo.

Andiziva kamnandi kakhulu ngokuba ndingakwazi ukuyifumana iWi-Fi kule ndawo bendilindele ukuyifumana kuyo. Ndiziva ndingekho sesimeni esilungileyo ngokuba kaloku bendizixelele uba ndizolungisa le nto ndifuna ukuyilungisa futhi ke ngoku andisazukwazi ukuyilungisa ngokuba andinayo imali yokuthenga idatha, ngapha iWi-Fi andikwazi ukufikelela kuyo. Intliziyo yam ibuhlungu kakhulu.

KwiNetflix ndiye ndithande ukubukela le midlalo ezifilimu neemuvi ezo zooVan Damme. KuShowmax ndiye ndithande ukubukela kakhulu ezi nkqubo zeempilo zabantu ezifana nooThe Real Housewives of Durban. Ziyandivuselela kakhulu ezaa nkqubo ezo.

Iyazama yona ukufikelela idatha ebantwini baseMzantsi Afrika kodwa ayikafikeleli ngohlobo oluphezulu kakhulu. Ngoba bekufanele onke amaziko anedatha yamahala, kuyo yonke indawo ahamba kuyo umntu akwazi ukuyifumana idatha yamahala. Ngoku ayifumaneki kuzo zonke iindawo idatha yamahala. Oko kwenza kungabikho lula kakhulu, ngakumbi ebantwini abangakwaziyo ukuzithengela idatha.

Ndiyammamela kakhulu unomathotholo ukuze ndifumane uqikelelo lwemozulu. And kubalulekile into yoba ndimmamele ngoba uqikelelo lwemozulu luyandinceda into yoba ndikwazi into yoba ngomso ndimelana nasiphi na isimo sezulu. Uba kufuneka ndinxibe shushu ndikwazi uba ndizilungiselele, uba funeka ndiphathe isambrela kuba kuzawunetha ndizilungiselele ukuba ndiphathe isambrela ndilungiselele imvula.